Ndza pfumela tihakelo ta data leti fikelelelaka i ta nkoka swinene eka vanhu ku tiphina na ku tirhisa inthanete hi ku hetiseka loko minxavo ya data yi yi ri ehansi vanhu va tala ku fikelela vukorhokeri bya inthanete na vuxokoxoko tirhisa inthanete eka dyondzo vuhungasi na ku vulavurisana hambi minkarhi leyintshwa yo tanihi ku xava ka ka ka inthanete ku ya ebangi ni ku tirha ekule tihakelo ta le henhla ta data ti nga hunguta ku amukeriwa na ku tirhisiwa ka inthanete ngopfungopfu exikarhi ka mindyangu leyi holaka.

Ndzi nga xava leya Cell C hikokwalaho Cell C yi nyika minxavo ya data yo ringanela ku tlula Vodacom.

I vuhlanganisi bya inthanete lebyi yisiwa eka switirhisiwa swa wena swa ti-cellphone hi ku tirhisa ntambu hikokwalaho eka riqingho ra mina ni swi tsakela hileswaku ni kota ku endla browsing website streaming content using online apps and services na ku send-a na ku kuma ti-emails.

Ndzi nga tiyisisa leswaku data loko yi hela endzhaku ka n'hweti endzhaku ka loko yi fanele ndzi engetela ku tirha ka yona hi ku xava xirhundzu lexintshwa lexi fanaka xa data xa khale xi nga si hela.

Ku hlayiwa mali hi ku papalata swibalo eka tipulani ta vona ta data ya ti-cellphone le ti nga nyawuriki ku kuma rivolo ra internet leri hatlisaka no tshamiseka na ku hlanganisa switirhisiwa swo tala hi nkarhi wun'we handle ka mali yo engetela.

Tiyisisa leswaku data ra mina ri nga heli ndzi tshama ndzi kha ndzi cheka ka MTN app masiku hinkwawo ku endlela leswaku data ra mina loko ri herini ndzi ta kota ku recharger hi app ya kona every month.

Swi endla leswaku ku va na mfikelelo eka switirhisiwa swa nkoka swa inthanete swa dyondzo rihanyo na ku nghenelela ka ikhonomi hi ndlela yaleyo ku kurisa ku katsa na nhluvukiso wa xidigitali.

Sefa no rhangisa mahungu hi ku veka xipakani na ku tirhisa switirhisiwa swa vulawuri bya data na ku hunguta ku tirhisiwa hi ku hunguta switiviso ku teka nkarhi wo wisa na ku hlawula mayelana na swihlovo swa mahungu.

Tihakelo ta le henhla ta data ti nga khumba swinene vuswikoti bya swichudeni byo endla ntirho wa xikolo eka inthanete leswi yisaka eka ku fikelela loku nga nyawuriki eka switirhisiwa ina swa inthanete ku nonoheriwaku hetisa swiavelo ku hungutiwa ka matirhelo ya tidyondzo ku engeteleka ka ntshikelelo ni ndzhwalo wa timali.

Hi ku ya hi swilo swo fana na ku hambana ka data vutirhisani bya maqhinga na ku avanyisa makete hinkwaswo swi endleriwe ku hambanisana na swilaveko swa vaxavi na ti-model ta tibindzu.

Xiboho xa vanhu xa leswaku va ta xava data yo tanihi kwihi hakanyingi xi kumiwa hi swivumbeko swa matirhiselo EG ku pfula ku tlanga ku kuluka swipimelo swa mpimanyeto ku tirhisiwa ka inthanete nkarhi na nkarhi tinxaka ta migingiriko ya inthanete ED social media ku kuluka ka vhidiyo ku kumeka ka ti-netiweki ta Wi-Fi swilo leswi swi pfuna vanhu ku hlawula pulani ya data leyi fambelanaka na swilaveko swa vona,

Swi ringanyeta ku tirhisiwa ka inthanete ngopfungopfu eka vanhu lava holaka mali ya le hansi na miganga ku tumbuluxa ku avana ka xidijitali loku sivelaka mfikelelo wa mahungu dyondzo swivandlanene swa mintirho na vukorhokeri bya inthanete.

Ntlawa ya data i avelo ra data ya inthanete ya smartphone ya wena leswi u pfumelelekaka ku fikelela vukorhokeri bya inthanete byo fana na ku pfula swihangalasamahungu swa le ka social media na ku khuluka ehleketa hi yona tanihi xitirhisiwa lexi nga nyawuriki lexi lavaka ku tatiwa nakambe ku tatiwa loko se xi tirhisiwile.

Data yi nga durha hikokwalaho ka ku durha ka switirhisiwa xilaveko xa le henhla tihakelo ta milawu ku durha ka matirhelo na swipimelo swa vuyelo.

Minxavo ya le henhla ya data yi nga hunguta ku tirhisiwa kasi minxavo yo ringanela yi nga engetela mfikelelo na matirhiselo ku hlanganisa ku avana ka xidijitali.

U nga ha pfula inthanete u tirhisa swihangalasamahungu swa le ka inthanete u hlalela tivhidiyo u rhumela vuyimbeleri u rhumela ti-email u tirhisa mimepe ya le ka inthanete u xava eka inthanete ni ku nghena eka ti-app ni vukorhokeri byo hambanahambana.

Data yi endla leswaku ku fikelela mahungu ku tihlanganisa na van'wana ku dyondza eka inthanete vunyanyuri ku xava ku fambafamba vuhumelerisi.

E-e a swi hambananga.

Ku fihla data i endlelo leri hlanganisaka data ku yi sirhelela eka mfikelelo lowu nga pfumeleriwangiki leswi endlaka leswaku yi nga hlayeki handle ka xilotlela xo pfula.

Ina tihakelo ta data ti nga hambana exikarhi ka three G four G na five G hikokwalaho ka rivilo ro hambana ra network vuswikoti na ku durha ka switirhisiwa la tipulani ta five G ti talaka ku va ta nxavo hambiswiritano swiendlelo swa xiviri swi titshege hi muphakeri wa vukorhokeri na tipulani to karhi.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo hi ntolovelo ku tirhisa rungula ro tala ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva swi lava ku hundzisela swihambukelo swa mpfumawulo ni swa vhidiyo leswi lavaka bandwidth yo tala ni data hi hala tlhelo ku bela riqingho hi rito ku hundzisela mpfumawulo ntsena.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo ku tirhisa data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva ku hundzisela mpfumawulo ni vhidiyo leswi lavaka bandwidth yo tala.

Ku va na siku ro hela ka data swi nga pfuna eka vaxavisi ku khutaza ku tirhisiwa ka nkarhi na nkarhi kambe eka vatirhisi nkarhi wo leha wo hela wu nyika ku cinca lokukulu naswona wu hunguta ntshikelelo mayelana na ku lahlekeriwa hi data leyi nga tirhisiwangiki.

Siku ro hela ka data ri nga vuyerisa eka vaxavisi kambe eka vatirhisi swi olova swinene ku va na nkarhi wo leha wo hela kumbe ku nga heli nkarhi ni katsongo leswi vapfumelelaka ku tirhisa data hi rivilo ra vona.

Ku xava data ya ti-cellphone swi nyika mfikelelo wa tiinthanete lowu olovaka leswi endlaka leswaku ku va na vuhlanganisi vuhumelerisi vuhungasi na mfikelelo wa mahungu loko u ri eku fambeni.

I MTN.

Hikokwalaho ka swilo leswi ni swi tirhisaka kumbe leswi ni swi endlaku eka inthanete leswi endlaka data ya mina yi hela hi ku hatlisa.

E-e a swi fani.

In u nga yi tirhisa data ya top-up.

Tirhisa Wi-Fi languta matirhiselo ya data ringanyeta data ya le ndzhaku na ku tirhisa switirhisiwa swo hlayisa data ku hunguta matirhiselo ya data.